Dumela mme. O bua le ntate Thabang mona. Ke lemohile hore account-eng ya ka, ho nkuwe makgolo a mane mme ne le tlameha ho hula makgolo a mararo. Ke kopa mabaka kapa tlhalosetso ya hore na o etsahetse eng, kapa keng e susumeditse teng hore ho hulwe tjhelete e ngata ho feta tekano? Ka hoo, ke tla thabela karabo ya lona.

Ditlaleho tsa ho hlahloba ha ngata di na le natifisang tse eketsehileng. Hobane dibanka di hloka ho lefella ditshenyehelo tsa ho laola le ho sebetsana le ditshebedisano tse ngata. Tse kang ho hula tjhelete, le deposit, le ditefello tsa ditjhelete. Hape ba fana ka ditshebeletso tse ding jwalo ka dikarete tsa dibanka, dibanka tsa internet, le tshebeletso ya di-overdraft tse ka eketsang ditifiso tsa cheque account.

Dumela, ke hlokometse hore hona le di tifiso account-eng ya ka, tseo ke sa kang ka bolellwa ka tsona. Na le ka nhlalosetsa hore na ditifiso tse tse patilweng di ka tloswa jwang na?

Ke ikutlwa e ka dikadimo tse seng molaong dikotsi. Hobane ha ngata di lefisa tswala e phahameng haholo. Mme di tshwasa batho dikolotong. Motho o qetella a kolota tjhelete e ngata eo a qetellang a se a sa kgone ho e patala. Ba bang ba nka monyetla a ba hlokang tjhelete ka potlako. Mme ba ka baka kgatello ya maikutlo le mathata a mangata.

Ke o romelletse tjhelete ka e-wallet hobane haona account. Mme ha o fihla motjhining wa ho hula tjhelete. O tla kenya dinomoro tsa hao tsa mohala, o bo o kenya le dinomoro tse ke o romelletseng tsona tsa sephiri. Mme o kgone ho hula tjhelete ya hao.

Ha ke na le dikoloto tse ngata ngata ebile ke le mathateng a maholo. Ke nahana hore nka ya ho ditsebi tsa dikoloto, mme e be bona ba ka nthusa hore na tla qetella ke hlwele mathata a ka hodimo jwang a ditjhelete.

Tjhe, banka ya ka e keke ya charger ditjeho le ha ke sa sebedise overdraft facility. Hobane ke tumellano eo ke entseng le banka ya ka, hore disebediswa tsohle tseo ke sa di sebediseng bankeng ya ka, ba ke ke ba hula ditjeho tsa tsona.

Ke tla mo tsebisa hore haebaneng re ne re dumellane ka hore o tla patala tjhelete e itseng ka kgwedi. Mme e se ho le boima hore a e patale. Ke tla leka ho buisana le ena hore a leke ho patala e tlasenyana ho eo, hore a seke a imelwa hobane ke utlwisisa hore mathata a motho ha a lekane ebile ho tle ka nako e le nngwe.

Dumela, o bua le ntate Thabo. Lebaka le entseng ke etse mohala wa ka jeko lena ke hore ke hlokometse hore batho ba mahae ba tlwahetse ho sebedisa di-ATM. Bothata ke hore di hole le moo ba dulang. Mme ke ne ke tla kopa hore banka e leke ho tlisa di-ATM tsa nakwana tsena tse kenywang makoloing mme e re ha ba qeta ho di sebedisa, di tsamaye di kgutlele ditoropong.

Ha o bula account, ho batlahala bopaki ba mo o dulang teng. Mme o tlameha o ya masepaleng wa selehae office-ng ya bona. O ilo ba jwetsa hore o kopa lengolo la bopaki ba bodulo.

Ee, credit record ya mekitlane e ntle e ya hlokeha ha motho a etsa overdraft facility. Ho re ho be le bopaki ba hore ha o sebedisitse tjhelete e fetang o nang le yona account-ong ya hao, o tla kgona ho e kgutlisetsa bankeng hape na.

Dumela, e sale ke ngodisa ho bula account ya sekoloto. Empa ha le so kgutlele ho nna. E se le dibeke tse pedi tse fitileng. Mme ke ne ke kopa ho tsebiswa hore na e be ke nako e nepahetseng ya hore dibeke tse pedi di ka feta ho sena puo ho tswa ho lona na? Kapa hona le phoso e etsahalang? Kapa hona le pampiri eo e hlokehang e ke sa e tlisang na?

Hlahloba ho kgona ho lefella, etsa bo nnete ba hore o ka kgona ho lefa kgwedi le kgwedi ho latela moputso wa hao. Fumana tumello ya pele ka boikgethelo, sena se bontsha hore na o ka tshwaneleha ha kae pele o tsoma matlo. Fumana ntlo, ethasetsa, e be o sign-a offer to purchase. Etsa kopo ya kadimo, kenya ditokomane tse kang ID ya hao, dipampiri, ditatemente tsa banka le OTP bankeng. Banka e tla hlahloba mokitlane wa hao e hlahloba dintlha tsa hao tsa mokitlane le ho kgona ho di lefella.